Bhuti, uxolo, hayi kakubi bendicela wehlise isantya ohamba ngaso, asingxamanga olo hlobo. Ndixhalabile kwaye ndothukile kakhulu, ndiyacela uthi ukuthoba kancinci kuba esi santya uhamba ngaso kunokwenzeka singafiki apho siya khona. Ngentlonipho ndiyacela uqhube ngesantya esivumelekile somgwaqo.

Iindlela ezingagangathwanga zinokuchaphazela kakhulu abaqhubi, ngakumbi xa behamba imigama emide ngeendlela ezininzi. Iindlela ezingagangathwanga zidla ngokuba nomgaqo wegrabile, umhlaba okanye isanti. Nto leyo ekhokhela ukungcola kwemoto, ukungena uthuli kwisihluzi senjini, nto leyo enokwenza imoto ibe nengxaki ekuhambeni kwexesha. Umgaqo onemingxuma nongalinganiyo ukhokhelela kuhambo olubi, nto leyo ebangela ukuba kube nzima ukugcina isantya esizinzileyo. Umgaqo ongagangathwanga uneenxalabo zokhuseleko, iindlela ezingagangathwanga zidla ngokungabi namanqaku acacileyo okanye imiqobo, nto leyo eyandisa umngcipheko weengozi.

Into endinokuzenza okanye endinokuziphatha kuhambo lwam lwebhasi yeyure ezilishumi, ndingaphatha umqamelo wentamo ukufumana inkxaso engcono ngeli xesha ndilele, ingubo ukuhlala ndishushu xa ibhasi ibanda, ndinxibe impahla ethokomileyo nekhululekileyo ukwenzela ndikhululeke kulo lonke uhambo lwam. Ibhotile yamanzi enomkhenkce ndenzele ukunganxanwa kolu hambo, ukutya kunye neziselo, iziqhamo kunye nelekese okanye amandongomane. Ndiphathe izinto zangasese ezifana nee-pads, iipanty liners, i-sanitizer yezandla kunye nezosuli ezimanzi. Enye into endinokuyiphatha yifowuni kunye netshaja, ndizokwazi ukumamela umculo okanye ndibukele umboniso bhanyabhanya ukuqhuba ixesha.

Xa kunokwenzeka ndingayazi ukuba yimalini ebhatalwayo eteksini, ndingabuza umntu osebenza ukuqabelisa abagibeli ndiphinde ndiqinisekise kumqhubi weteksi xa sele ndiphakathi eteksini.

Ngokoluvo lwam iingozi zenziwa kukuqhuba ngokungabi nankathalo, kwelinye ixesha omnye umqhubi ufumanise ukuba udiniwe uyozela kodwa akafuni ukumisa ecaleni aphumle iiyure ezimbalwa, ufuna ukukhawuleza afike apho eya khona. Ziphinde ezinye iingozi zibangwe kukungathobeli imithetho yomgwaqo, umqhubi aqhube ngohlobo afuna ngalo angazihoyi neempawu zeendlela. Abanye ke abaqhubi baqhuba inqwelo besele utywala, athi xa umntu eqhuba aphazamiseke angaboni kakuhle endleleni emva koko enze ingozi.

Njengoko ndiqhuba ndiqaphele izinto ezininzi ezinegalelo kwingxinano yezithuthi endleleni. Iimeko zeendlela kunye neziseko zophuhliso, ukuvalwa kweendlela okanye ukwakhiwa kunokunciphisa umthamo weendlela, ukutshintshana okungonelanga okanye i-ramp. Ukuziphatha komqhubi, ukuqhuba ndlongondlongo, ukungena uphuma endleleni, nesantya esiphezulu sinokubangela iingozi. Kunye nomthamo wetrafikhi, ukonyuka kwezithuthi ngexesha leyure engxamisekileyo, ngokuqhelekileyo ukuqala kwiyure yesixhenxe ukuyothi ga kweyethoba kusasa, kuphinde kwakhona kwiyure yesine ukuya kweyesithandathu emalanga kunokukhokela kwingxinano yezithuthi.

Ukuhamba ngenqwelomoya kunika uncedo oluninzi xa usiya kwindawo ekude. Iinqwelomoya zezona ndlela zikhawulezayo zokuhamba umgama omde, zinciphisa ixesha lokuhamba xa kuthelekiswa kwezinye izithuthi. Inqwelomoya zifikelela kwihlabathi jikelele okanti xa usebenzisa olunye uhlobo lwezithuthi awunokwazi ukufikelela kwiindawo ezikude. Ngokwenkcukacha manani inqwelomoya yenye yezithuthi ezikhuselekileyo, ezinemigaqo engqongqo ephambili ekuqinisekiseni ukhuseleko labakhweli. Inqwelomoya ikunika ukuphumla okanye ungalala, ufunde, ubukele umboniso bhanyabhanya ukuze uzive uphumle ngakumbi xa uhamba uhambo olude.